Ka netefatso ya lekwaloitshupo la gago, histori ya gago ya go tsaya sekoloto, sekoro sa gago sa credit-i, bo supa tiro le ratio ya sekoloto.

Dilo tsa konokono tse o tshwanetseng go di akanyetsa fa o dira tshwetso ya go dira karata ya sekoloto, o tshwanetse ke go lebelela rate ya interest-e, dituelo tsa dikgwedi, limit-i ya sekoloto, dituelo le di tshiamisetso. Mme o ka bapisa dikarata tse di farologaneng tsa sekoloto ka go lebelela di-interest-e tsa teng fa di le kwa tlase.

Histori ya gago ya sekoloto ga e sa siama ga gona banka e ka go adimang madi, mme se se tshwanetse ke go fetoga ke gore, ba tabogela go go tima sekoloto ntleng le go tlhaloganya mabaka a gago.

Ke phoso ya go tlhokomologa rate ya interest-e le dituelo, mme o tshwanetse go tlhomamisa gore kopo ya gago e tsamaya sentle ka go ikgolaganya le ba banka.

Go botlhokwa go bala kgotsa go buisa le go tlhaloganya melawana le maemo a tumelano ya gago ya go dira kopo ya karata ya sekoloto gore o itse ka maikarabelo a gago.

Go nna le kitso ka tsa madi go ka thusa batho go dira tshwetso e e siameng ka gore kitso e, e tla be e go neela tshedimosetso ka botlalo.

Dilo tse banka e di tsayang tsia gore e dumele go dirisiwe mokgwa wa go bula sekoloto ke gore, rotlhe re le batho re tlhoka thuso ya tshoganyetso e tlhokang madi. Mme gore ba bale morokotso ba tseya madi a principal-e, interest-e le kgwedi e leng gore o tlile go busa madi ka yona.

Overdraft facility e thusa ka gore, ga o na le thuso ya tshoganyetso e ka go tswela mosola, mme borai jwa teng ke gore interest-e ya teng e ko godimo-dimo.

Dituelo tse e leng gore di tlwaelegile tsa banka tse di amang le go dirisa madi a fetang a o a adimileng mo account-ong, ke dituelo tse di lefiwang fa o busa madi ao morago ga nako. Mme o ka tila seno ka go dira bonnete jwa gore o busa madi ao ka bonako.

Dituelo tse di duelang ke dibanka ka ntlha ya go dirisa madi a mantsi, e ama batho ka tsela e e sa siamang ka gore motho o kgone go busa madi a fetang a o a adimileng, mme o ka fokotsa se ka go dira bonnete jwa gore o tsaya madi a e leng gore go tla nna bonolo go a busa.

O ka ithuta go dirisa ditirelo tsa banka tsa go ka boloka madi gore o adime ona mo boemong jwa go adima madi a banka, mme se se go thusa thata ka gore o kgona go patelwa interest-e.

Fa o tsaya loeto mme o dirisa tirelo ya banka o tshwanetse go itse gore banka e duela transaction ya foreign exchange, mme o tshwanetse ke go nna le kitso ka ditshiamelo tsa go ntsha madi kwa bankeng tse e leng gore di ko dinageng tse di sele, mme o nne le karata ya currency le kitso ka exchange rate le dithero gape tsa currency le dituelo tsa teng.

Forex-e ke mmaraka wa phapanyetso ya lefatshe e sele o e leng gore batho le borrakgwebo ba rekisa madi, mme gore o dirise forex o tshwanetse ke go nna le madi.

Fa o dirisa forex-e o ka tswa o na le madi a le mantsi kgotsa wa latlhegelwa ke madi mme ga o sena o fetsa go latlhegelwa ke madi, o tshwanetse ke go nna le madi a mangwe go ka simolola ko ntlheng mme ebile o tshwanetse ke go simolola o na le kitso.

O ka nna wa nna le madi a le mantsi kgotsa o ka latlhegelwa ke madi, mme fa o latlhegetswe ke madi o tshwanetse ke go simolola go ithuta le go nna le kitso ka botlalo ka tsa ga forex mme ebile o simolole kwa ntlheng.

Ke ne nka utlwa botlhoko tota ka gore forex-e ga se mang le mang wa nnang le madi ale mantsi go tswa mo go yone, mme ebile ga e le gore o na le kitso ka botlalo nka mo tlogela gore a e dire.

Nka ikutlwa ke thabile thata mme ebile ga nka gapa madi mo go forex-e nka duela dituelo tsa me tsa kwa sekolong, mme ka ja madi a le mantsi ka aga ntlo, ebile ka reka le dikoloi.

Nka dirisa dikarata tsa currency, mme ke nne le kitso ya exchange rate kgotsa ke nne le di-App-e tse di tla neelang tshedimosetso ka botlalo ka ditlhwatlhwa tsa madi fa ke le mo loetong.

Boleng jwa madi ke gore bo thata ka gore bokgoni jwa yona ke tsa go reka dithoto le ditirelo, mme go re ama ka tsela e e sa siamang.